Izinzuzo zokuhlinzeka ngosekelo ngezilimi zendawo ukuthi kubalula ukuthi umuntu aqonde ukuthi yini elindeleke elindelekile kuye noma kuyena ngenxa yokuthi kuzobalula ukuqondisisa konke okubhaliwe noma okumele akafunde mase ephendula noma enze ngendlela elindelekile noma ngendlela edingekayo.

Isiteshi sami esisha singaba nendlela singaba nendlela thizeni yokukhuluma nomphakathi noma yokubhekana nezinkinga zomphakathi. Kanti futhi, izinhlelo zakhona zingaba nezinhlelo sasekuseni, zasemini, zantambama, kanye nasebusuku. Lokhu kungawusiza umphakathi ngenxa yokuthi isiteshi sami singanaka kakhulu izindaba zomphakathi ukuthi kwenzakalani emphakathini, mase umphakathi uyaziswa ngokwenzakalayo.

umsebenzi nginawenza ngokuthi ngingathola amalungu omphakathi aqavile ukuxoxisana nawo mayelana nezinto ezithinta umphakathi. Mase futhi amalunga ngiyawaxwayisa ngokuthi anake ulimi lwalo lwabo, ukuze bangazo sebenzisa amagama anamandla noma amagama aqosheme angagcine aseba mabi or noma angafiki kahle emadlebeni omphakathi ikakhulukazi izingane.

Yebo kungumqondo omuhle, ukuthi izinkundla zibambe izikhathi zemibuzo nezimpendulo ngenxa yokuthi abantu bayalidinga ulwazi. Ulwazi abantu abaningi abanalo and futhi lokho kugcine sekwenza ukuthi umuntu angakhoni ukufeza amaphupho wakhe, noma afinyelele la okumele afinyelele khona, ngenxa yokuthi ulwazi akanalo. Ngenxa yalokho kubalulekile ukuthi, abantu banikezwe ithuba lokuthi babuze mase bayaphendulwa futhi.

Izinzuzo zokubonisana nodokotela okude ukuthi, mhlawumbe yena angaba nolwazi thina esingenalo la. Kanti futhi kubalulekile ukuthi indlela yokuxhumana ingaphazamiseka ukuze sizokwazi ukuzwa konke ekumele sikuzwe, nokususa ukudideka endleleni. Izinselela kungaba ukuthi mhlawumbe sekungaba inkinga yokuxhumana mayelana nenethiwekhi phecelezi, uthole ukuthi ulayini okuxhunyanwa ngawo awukho kahle. Kanti lokhu kubalulekile ukuthi konke kumele kuzwakale kahle.

Kubalulekile ukuthi izikole zonke, akunendaba ukuthi isikole sakuphi sasemaphandleni noma cha. Kubalulekile ukuthi amadivayisi afana nama-tablets, afinyelele kuzo zonke izikole, ngenxa yokuthi isikhathi esiphila kuso manje, yonke into itholakala ku-inthanethi, ayikho into engekho kwi-inthanethi. So, abantwana kubalulekile ukuthi babe nolwazi lokusebenzisa wonke lamadivayisi basebancane. Ukuze bangeke baze babenenkinga umase sebafinyelela emanyuvesi.

Ngokwazi kwami, yebo ukhona umehluko phakathi kwesivinini sedatha ngaphakathi kwe-three G, four G ne-five G. I-five G iyashesha kakhulu uma umuntu efuna uku-download-a phecelezi, noma umuntu eyenza izinto ezifana nabo-WhatsApp call, kuyashesha kakhulu. Kanti u-three G, wenza kancane, futhi awusheshisi uma umuntu efuna uku-download-a. U-four G, ulungile nawo, ukahle, isivinini sakhona sicishe sisondele kwesika-five G.

Lokhu kusiza ukuthi umuntu abe nolwazi olugcwele lokuthi, yini edingekayo kuye, ukuze akhone ukuphothula lokhu afuna ukukuphothula. Ngoba ngesinye isikhathi, kuba nzima ukuqondisisa into ebhalwe ngolimi okungelona olwendawo.